Ditirelo tsa e-hailing tse di jaaka Uber le Bolt di baya pabalesego kwa pele ka go kopanya dikarolo tsa thekenoloji, go tlhatlhoba bakgweetsi le di-protocol-o tsa go tsibogela ditiragalo. Gape di neelana ka dintlha tsa pabalesego le go kgothaletsa badirisi go tshepa ditlhago tsa bone le go buisana ka katlego ka nako ya go palama. Go tokafatsa pabalesego maiteko a tswelelang a akaretsa go atolosa dikarolo tsa pabalesego, go godisa maikutlo a setšhaba le go dirisana le baitseanape ba kwa ntle.

Go nna mokgweetsi wa sefofane le fa ditlhokego tse di rileng di ka farologana motheo o nonofileng wa dipalo le saense, segolobogolo Physics-i, o kgothalediwa ka kakaretso kwa sekolong se segolo. Mo godimo ga moo go itse Seesemane sentle go botlhokwa thata mo go buisaneng mo intasetering ya difofane. Dikolo le university ya katiso ya bakgweetsi ba sefofane ke sekolo sa Johannesburg sa go fofisa sefofane, sekolo sa go fofisa sefofane sa kgatelopele, joalo joalo.

Nnyaa, ga re na maemelo a dibese empa re berekisa ditekisi.

Ee, ke dirisitse terena go ya tirong, pabalesego ya terena ke ema kgakala le go tswala mabati, go se ikage ka mabati, jalo jalo.

Go tsamaya ka dinao go ya tirong go na le dikotsi tse di jaaka dikotsi tsa pharakano, go wa le bosigo. Go netefatsa pabalesego batho ba ka tsaya dikgato tsa go itlhaganelela jaaka go dirisa ditsela tse di tlhanaselang, go rulaganyetsa loeto lwa bona le go nna ba ntshitse matlho dinameng mo tikologong ya bone.

Nnyaa, ka gonne ga ke na laesense ya go kgweetsa.

Gantsi batho ga ba tsamaye ka baesekele go ya tirong ka ntlha ya mabaka a a tshwanang le sekgala, maemo a bosa, matshwenyego a pabalesego le go tlhoka mafaratlhatlha. Go bega bogodu jwa baesekele o tshwanetse go ikgolaganya le mapodisi ka bonako, o tlatse pego ya bogodu mme o abelane le setlamo sa gago sa inšorense dintlha.

Ke ne ke palame sefofane sa me sa ntlha fa ke ne ke ya kwa Cape Town, e ne e itumedisa ebile e le bofefo.

E a ntlhobaetsa ka go nne jaanong ke tlwaetse nako, ke tla tshwanela ke go dirisa ditekisi kgotsa dipalangwa tsa setlhopa.

Ditshebetso tse sebetsang hantle tsa boemakepe le mekgwa tshebetso ya melelwane e senang mathata di botlhokwa bakeng sa palo e boreledi ya thepa ha dikgwetlho tse kang ditlhagano le dikgoreletsi tsa bureaucracy di ka kgoreletsa kgwebisano. Ditharabololo di akaretsa dipeeletso mo mafaratlhatlheng a boema la kepe le tirisanommogo ya boditšhabatšhaba go lomamisa kgwebisano.

Ka thuto le fa go sena tsepamo e e rileng mo polokegong ya thuto, Gautrain ke mokgwa o o babalesegileng le o o ikanyegang wa dipalangwa tsa botlhe o ka tlhofofotsang phitlhelelo ya baithuti kwa ditheong tsa thuto.

Ditirelo tsa e-hailing jaaka Uber le Bolt di neelana ka melemo e e mmalwa go feta dithekisi tsa setso. Go akaretsa le dituelo tse di kwa tlase, go nna motlhofo le dikarolo tsa pabalesego. Le fa gape di ka itemoga ditlhwatlhwa tse di kwa godimo mme di ka nna tsa seka tsa nna tlhwatlhwa tlase ka metlha go feta ditekisi mo maemong otlhe.